Ngokucabanga kwami, umfundi kwamele akhethe ibhange elinikezana izimali eziphansi zokusebenza, kusho kona ukuthi ama-monthly fees, kumele abe phansi ukungakhona azokhona ukuwa-afford-a. Kanti ibhange lakhona kumele likwazi ukumsiza ngamathuluzi wokuthi amfundise indlela yokuphatha imali. And kanti-ke futhi imu-assist-e, okanye ibe nama-interest rate amahle uma or e-decide-a ukuseyiva imali. Lokhu kuzomsiza ukuthi aphathe kahle izindleko zakhe zesikolo nezimpilo yensuku zonke.

Amabhange engike ngawasebenzisa ilawa i-judgement yami ngama-chargers wawo were based okuthi ngike ngawasebenzisa. I-Standard Bank, i-Nedbank, i-FNB, ne-Tymebank. I-Tymebank ilungile uma ngane yesikole ngoku ama-charges akhona atshibhile. Kanti-ke, ayinawo amanye ama-products afana njenge-FNB. I-FNB illunge kakhulu-ke uma uwumsebenzi, kanti une-fixed income, uyakhona ukukhetha akhawunti thizeni ube wazi ukuthi ngenyanga ukhokhela malini, kanti ne-overdraft yakhona ayitshaji kakhulu. Ayifani-ke ke, kakhulukazi njenge-Standard Bank. I-Standard Bank ama-charges akhona, ukuyisebenzisa kwami azange ngajabula, kodwa i-FNB, ngokuya kwami iyo enama-charges angcono, kanti uyazi ukuthi ukhokha malini. I-structure sokubhadala iyindleko zakho zasebhenki uyazazi. Ngiyabonga.

Ziningi-ke kanti iyindlela ongabheka ngazo ibhalansi yakho ebhange. Ungakhona ukusebenzisa u-SMS, kunenamba ongayidayela ethi, one, two, three, ethi hash, one, two, three, hash, uthumele. Ibhange lakho uma inamba yakho i-link to ibhange lakho, bazokusendela ibhalansi onayo, okanye unga dawuniloda into abayibiza ngokuthi i-ephu, lapho kuleyo ephu la uzokhona ukwenza yonke into ongakhona ukuyenza mayelana nebhange, ukuthumela abantu imali, okanye nawe u-receive-ve imali. Uyakhona-ke ukungena lapho uzokhona uku-check-a ibhalansi yakho.

Ngaphambi kokuba uzothatha i-loan, yizinto okumele uzibheke lezi ukuthi uyayidinga ngempela yini imali and kanti ukudinga kwayimali, unaso isizathu esibalulekile ukuthi uyithathelani imali. Uma-ke ukuthi uyayidinga ngempela imali, okunye mele ukubheke ukuthi unayo yini imali yokuthi ungayikhokhela inyanga to nyanga ama-repayments wakhona uma usuyithathile leyo loan leyo. Kanti uma ubheka izinto eyifana, ezinye mele uzibheke, ukuthi izala ngamalini or phecelezi ama-interest, kanti uzosikhokha, uzoyikhokha isikhathi esingakanani i-loan leyo.

Isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo, ngaphambi kokuthi iyimali zethunyelwe, ilesi khathi ukuthi umshwalense uyohlala phansi, ubheke yini ukuthi ufanele ukubhadala ikleyimu, okanye ufanele ukubhadala imali yomasingcwabisane ngendlela ovumelene ngayo. Yiso-ke isikhathi sokulinda-ke umshwalensi-ke leso. Bayobuka-ke, mhlawumpe ngoba kukhona ama-policies, lapho bathi khona ungalinda into enganjengo umuntu akakwazi ukuthi bembhadala uma kuyenzeka ukuthi u-commit-e i-suicide. So, besuke be-verify-a ukuthi yonke imigomo nemibandela iyavumelana, kanti nepholisi umnini wayo oyisayinile.